Imicimbi yezemidlalo yamazwe ngamazwe ingakhuthaza ubumbano eNingizimu Afrika, ngokuhlanganisa izakhamuzi ngobuwena futhi ikhuthaze ubumbano emphakathini. Kuyilapho ithuthukisa umnotho ngezokuvakasha, ukwakhiwa kwemisebenzi nokuthuthukiswa kwengqalasizinda.

Ukuzivocavoca kukhuthaza ukukhula kwamaqqumazana obuchopho amasha futhi kusize ekuvimbeleni ukwehla okuhlobene neminyaka. Ukuzivocavoca kunganikeza inkumbulo ebhukhali nokucabanga. Ama-endorphin-i afanayo akwenza uzizwe kangcono futhi akusiza ukuthi ugxilise ingqondo futhi uzizwe ucijile ngokwengqondo ukuze wenze imisebenzi onayo. Ukuvivinya umzimba kuthinta kahle ingqondo ngokuthuthukisa isimo sengqondo. Ukunciphisa ingcindezi nokukhathazeka kuthuthukisa ukusebenza kwengqondo, nokuthuthukisa ukulala okungcono konke kuyilapho kukhulisa ukuzethemba nokuzethemba.

Amageyimu aku-inthanethi anganikeza inani elibalulekile lemfundo ngokukhuthaza ukuxazulula izinkinga, ukucabanga okubalulekile, amakhono okuqonda kanye nokuthuthukiswa komphakathi, ngokusebenzisa ulwazi lokufunda olubandakanyayo nolwezingxoxo.

Ukwenza ezemidlalo zibe impoqo ezikoleni kunganikeza izinzuzo ezifana nempilo ethuthukisiwe yomzimba nengqondo, amakhono omphakathi nokusebenza kweqembu. Kodwa futhi kuphakamisa ukukhathazeka mayelana nokubandakanywa kanye nemithelela engemihle engaba khona kubafundi abangathandi ezemidlalo noma abanezinye izintshisekelo.

Ukusiza iqembu lebhola lezinyawo lebanga lesi-six, liqonde ukubaluleka kokusebenzisana futhi lithuthukise umdlalo walo, umqeqeshi angagxila ekudaleni indawo esekelayo, agcizelele ukuxhumana futhi aklame izivivinyo ezikhuthaza ukubambisana kanye nesibopho sokwabelana, enze imidlalo emincane yeqembu.

Indlela ezemidlalo ezingawafundisa ngayo lamakhono empilo. Isiyalo, ezemidlalo zidinga ukuhambisana nemithetho, amashejuli kanye nezinhlelo zokuqeqesha, ukufundisa ukuzithiba kanye nokubaluleka kwesakhiwo. Ubuholi, imidlalo yeqembu igcizelela ukusebenzisana ngokubambisana nokukhuthaza amakhono obuholi ngokusebenzisa imigomo nezibopho ezabiwe. Ukwakha amasu kanye nokuvumelelanisa nezimo ezishintshayo phakathi nemidlalo, kuthuthukisa ukucabanga kwamasu, isici sobuholi esibalulekile. Ukuxhumana, abasubathi bafunda ukulalela ngokucophelela, abaqeqeshi, ozakwabo kanye nabamelene nabo. Bathuthukisa amakhono abo okuxhumana.